Tata, le ephu yebhanka elapha efouwnini yakho ukuyisebenzisa kwakho kubalulekile ngoba ke ingakunceda ekukhuliseni imali yakho, ingakunceda ekubani ufake imali yakho ihlale ikhuselekile.

Indlela abanokuhlawula ngayo idiphozithi yabo kukuba babeke imali esisixa esiphezulu kuqala ukuze nebhanka ibone ukuba aba bantu aba baza kukwazi ukuba bayiphe, bayibuyise imali le bayithathileyo bayicelileyo ukuba bathenge indlu ngayo

Ingaba xa ndifuna ukuqala le nkampani kamasingcwabane zintoni endiza kuzidinga, zintoni ekufuneke ndizazile koqala, zintoni abantu abazidingayo zona xa bethatha umasingcwabane.

Edlalwa zezitokfela yindima enkulu kakhulu ngoba kaloku kulapho abantu abanintsi bakwaziyo uba bonge iimali zabo khona, babeke iimali zabo khona kuba benethemba lokuba baza kuzisebenzisa ngexesha elithile.

Ndiziva ndikhathazekile kakhulu ngoba kaloku i-airtime yona lena yile bendifuna ukuyisebenzisa ngeli xesha ndithenge idatha. Kodwa ke ngoku le into yoba ndibone ukuba ayingenanga iyandikhathaza kakhulu.

Akuqhelekanga, yiloo nto abantu abanintsi bengafuni ukuthetha ngokufa ngoba kaloku ayonto kwakuthethwa ngayo kwasemandulo. Yayiyinto ehlonitshiweyo kakhulu ngoba kaloku wawusithi wakuthetha ngokufa kuthiwa uyakubiza. Yiloo nto nabantu ngoku bengafane bathethe ngokufa.

Ndichulumancile kodwa ndisethembeni ngoba ndiyayazi sibanintsi abaye bafake isicelo esinje, semalimboleko yokubhatala iifizi zedyunivesithi. Ndiyathemba ukuba ndizawube ndiseqeleni eliza kufumana eli thamsanqa, ngoba andinayo enye indlela yokufezekisa iphupho lam ngoba ndim ithemba negugu ekhaya.

Umasingcwabane ungakunceda kakhulu, mama, xa sekufuneka uyokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela, ungatsho ufumane inkonzo yokugqibela endilisekileyo, ehloniphekileyo. Kodwa silusapho lwakho ingasinceda kakhulu kuba singabi manxandanxada, singayazi ukuba siza kuthatha ntoni sibeke phi xa sekufanele sikuse kwikhaya lakho lokugqibela. Umasingcwabane unceda kwizinto ezinjalo ke, mama, ukuba singakhathazeki sithi sililela ukushiywa nguwe sibe sililela nento yokuba asiyazi ukuba siza kwenza njani ukube ukuze siyokubeka kwikhaya lakho lokugqibela ngokuhloniphekileyo nesizotha.